Into endinokumcebisa yona ukuba aqale ajonge imali ayifumanayo ukuphela kwenyanga, ajonge ukuba yimalini athi aye ashiyeke nayo xa izidingo zakhe ezenzile. Loo nto ke yenza ukuba abe kwimeko yokuba akwazi ukubhatala i-credit card yakhe rhoqo ngenyanga, angasileli kuyo, kwaye endinokumcebisa kona ukuthi ayisebenzise xa kukho isidingo.

Kumaxesha amaninzi kuye kuvele izinto ngokuba sesikhulile ke singabazali sinabo futhi nabazali. Kwixesha esiphila kulo nakwi-economy esikuyo iimali zethu azizifezekisi zonke izidingo zethu kwaye ke kubalulekile ukuthi kubekho imali ekhoyo kwaba kho loo nto ibalulekileyo umntu kufuneka eyenzile.

Ewe, kona kona akekho umntu uyawuze afune ikhadi letyala engaxakekanga ngoko ke leyo imeko ingandibeka kwimeko ebuhlungu. Kodwa ke ingasisikhumbuzo sokuba ndikhawuleze ndenze icebo lokunyusa i-credit score ngoba ndizame ukubhatala izinto ezi zindivalelayo ukuze ndingakwazi ufumana i-credit card.

Apha eMzantsi Afrika izinto eziye zifunwe xa uzawuvula ikhadi lebhanki yileta echazayo apho uhlala khona, ukuba awunayo ileta enjalo uyakwazi uhamba uya kuceba uyofuna into ekuthiwa yi-proof of address uyiphathe uye nayo ebhankini kunye nesazisi sakho esiyibiza ukuthi yi-identity document ngokwasemzini.

Ikhadi ledebhithi lincedisa kwizinto ezininzi, likhadi apho elikwenza uba umntu akwazi ukusebenzisa imali esuka kwinto esiyibiza ukuthi yi-checking or ii-savings account. Eyona nto ibalulekileyo ngalo ukuba uyakwazi ukuthenga izinto online okanye phakathi evenkileni futhi uyakwazi nokuthi uyikhuphe imali from ii-ATMs and uyakwazi nokuthi ubhatale amatyala ngazo.

Ngokomthetho kufuneke umntu ibe kanti ngumntu ohlala apha elizweni lethu. Ngoko ke kubalulekile nokuba kuye kukuba umntu uthatha ikhredithi nalo bhanki, ukuba umntu uye afike kwimeko yokuba akakwazi ukubhatala, ze kukwazi ukuthi kuthunyelwe iimbalelwano zokukhumbuza ngetyala umntu analo ebhankini.

Ngenxa yeemeko esiphila kuzo nobuqhophololo obukwenziwayo ngamakhadi kwii-ATMs, ndiza kothuka ngoba izawube inintsi into esengqondweni yam. Kodwa ke kubalulekile nokukhawuleza ucinge ngoba ke noko iteknoloji iyasinceda, kufuneka umntu akhawuleze avale ikhadi lakhe kwi-app yakhe yebhanki akhawuleze asondele nakwibhanki yakhe ekufuphi ahambe ayokufuna elinye ikhadi. Kodwa ke kuleyo imeko injalo umntu uye abe nako ukothuka noloyiko lokuba imali yakhe izawuhamba ngoba kukho abantu abathi bayasebenza babe bemosha iimpilo zabantu besitya amandla abantu ngokuthi bathathe okanye babe iimali abangazisebenzelanga.

Xa kunokwenzeka ukuba i-ATM iginye ikhadi lam ngelixa ndizawukhupha imali, sekukho izinto esizibiza ukuthi zii-app apho ukwaziyo ukuthi kwikhadi ulibhlokhe. Xa ulibhlokha wenzela ukuba liye lafunyanwa ngaba bafana basebenza ngamakhadi okanye aba bantu basebenza ngamakhadi bangakwazi ukulisebenzisa. Ulibhlokhe ulistophe and uripote ebhankini yakho usebenzisa i-app, ungakhange ube kanti uya ngaphakathi ebhankini.

Into endinokumcebisa yona ukuba akhangele ibhanki engazokuba nee-charges ezinkulu, ezininzi, futhi apho azawukwazi ukuthi kube lula futhi nokukhupha imali nokusebenzisa iiephu zakhe.

Kumaxesha esiphila kuwo sezininzi noko iindlela zokubhatala akunyanzelekanga ukuthi ube nalo ikhadi. Amakhadi ayasebenza ayaseyiveka or iyagcineka kwiiephu ezisefowunini, umzekelo kwi-iPhone uyakwazi ukusebenzisa ikhadi olifakileyo kwifowuni yakho, also.